Motswalle ke win-ne tjhelete e ngata bolong e ne ke betjhitse ka weekend-e, ke ne ke betjhitse Sundowns hore e be yona e win-ang. Jwalo ka hoo e win-ne ke thotse tjhelete ya ka e ngata, jwalo hore ke dule ke win-a ke hloka hore ke be na le tjhelete ya ho betjha ka Weekend e nngwe le enngwe.

Thatohatsi ya ka radiong ke Thabo Kofa, ke motho e ke mo mamelang ha maemo a dumela le maemo ha sa dumele.

Batswadi bana ba lokela ho kenela dipapadi sekolong, ba ikwetlise. Ngwana e mong le mong o tla tlameha ho kenela papadi eo yena ae ratang, hore a iphumane a ikwetlisa mmeleng wa hae hore le dithutong tsa hae sekolong a kgone ho sebetsa hantle. Hobaneng boikwtliso le dithuto tsa sekolo dia tsamaella.

Ngwaneso ho na le hore o dule o shebella batho ba bang mo marangrang, ho ka ba jwang le wena o kenye di-video tsa hao tsa boithabiso marangrang?

Bana ba lokela ho mamela mokwetlisi ka nako tsohle, hobane mokwetlisi o na le tsebo ka tseo tsa bokwetlisi. Le hore ke dife tse tshwanetseng ho etsuwa le tse sa tshwanelang ho etsuwa.

Sebapadi sa bolo ya maoto seo ke se ratang Ke Teboho Mokoena, ke mo rata hobaneng o na le matla a maholo. Ebile o na le tsebo ka tsa bolo o sebedisa le kelello ha bapala bolo.

Ee batjha ho ikwetlisa ho ikwetlisa le dipapadi ho ka le thusa haholo hore le bapalle hole le dithethefatsi, ka hoo le keke la thola nako ya ho bana nako ya ho phela dithethefatsing, kapa ho ba ka hara maqulwana a dithethefatsi nako e kgolo le e nyane. Ke ka hoo ho ikwetlisa le dipapading ho le bohlokwa.

Ntho e tsang mosebetsi wa sehlopha o be bobebe, ke hore ba kopane le hona ho tsebana. Hore mosebetsi wa bona ka hare ho lebala la dipapadi o kgone ho ba bonolo le hore e dule e le bahlodi ka dinako tse kgolo le tse nyane.

Batho ha ba kgone ho etsa tjhelete ka dintho tse entsweng ka matsoho. Hobaneng ha di na boleng bo botelele ba bophelo le hore di tlo nka nako e kae ntse di le maemong a matle. Ke ha hoo batho ba sa kgoneng ho etsa tjhelete ka tsona ntho tse entsweng ka matsoho. Ba bang ha ba tshepe hore di tla kgona ho ba nkisa nako e telele ntse ba di sebedisa, ke hobane di entswe ka matsoho.

Ke le moetapele wa setjhaba ke le memela kopanong ena hona ho le tsebisa ka dipoleke kapa tsona dibaka tse sentseeng, tseo batho ba baholo ba ikwetlisetsang ho tsona. Jwale ke tlilo le tsebisa hore re tlo kena letsholong le hona ho lokisa di dibaka tsena hore ro tlo kgona hore di sebetse hape.

Karolo ya dipapadi thibelong ya boshodu e bapala karolo e kgolo hobane bana ba bangata, ba bapalang, ba nkang karolo dipapading ha ba na nako e bileng ha ba thole nako ya hore ba kene dinthong tsa boshodu kapo ba ba ithole ba kene ka hare ho di thethefatsi. Ke moo re bonang hore nako e kgolo e nyane ba e ba e nka ba ise dipapading hona le hore ba ise ho etsa dithethefatsi kapo hona ho kena boshodung.

Mananeo a bophelo bo botle ha a mangata dikolong tsa rona mona Afrika Borwa. Hobane re fumana bana ba bangata ba kena dthethefatsi, ha ba bang bona ebile ba ba lematsa bana ba bang dikolong ba tswa tseleng hona be ba qetelletse ba lemaditse le bona matitjhere a bona. Re fumana dikolong tsa rona ho etsahala dintho tsa thobalano, bana ba tlale ka difounu ho sena ho sena taelo sekolong.

Ho bapala dipapadi di dithaka tsa hao ke ntho e ntle haholo hobaneng o iphumana o thola tsebo e ngata le hona ho etsa kamano e ntle le metswalle le batho bo phedisanang le bona mo bapalang dipapadi teng. Ke tsela e ntle ya ho hafola motsamao le ho kenela dintho tse sa lokang hona motseng, le ho lematsa batho kapa ho iphumana o kene dithethefatsing le ho utswetsa batho. Jwale ho kenela dipapadi ke ntho e bohlokwa haholo ho beha kelello ya hao dipapading le ho lebala ka ntho tse ngata tse seng hantle.

Bana ba ka morabaraba o bohlokwa haholo hobane ke papadi eo reng le bapalang le le babedi mo teng a, a le mong hara lona e tlameile e be yena mohlodi. E bohlokwa haholo hobane e ruta le ho thusa ka ntho tsa sekolo, moo teng o tsebang ho sebedisa kelello haholo. Ke papadi e nngwe ya dipapadi eo hlokang hore o sebedise kelello haholo o be mohlodi ka hara papadi ena, hobane mohlodi tshwantse e be motho ai one feela.

Dipapadi di ngata tse hlokang hore di be teng dikolong. Mara ya bohlokwa-hlokwa ke papadi ya bolo ya maoto, hobane ke e nngwe ya dipapadi e sa kgetheng hore e bapalwa ke banana kapa e bapalwa ke bashemane. Ke papadi e nngwe e kgonang ho tlosa ngwana sekolo e mo ise a tsebahale mafatsheng. Ke papadi e bohlokwa haholo e kentseng ho ikotliso, o ntso bapala le bolo hape.